Angizange ngiphatheke kahle neze ngifila sengathi lezi mbuzi lezi ezenze lokhu ezami, angizwisisi ukuthi zingakwenza kanjani lokhu kodwa-ke into ebalulekile engingayisho ngithi hlala uthango lwakho ngaso sonke isikhathi. Uqinisekise ukuthi izimbuzi zakho azifiki la kukhona khona izithelo, ukuze izithelo zakho zikhule kahle futhi zingahlukumezwa izimbuzi, izimbuzi zingabaculi abaphunyukayo abancane.

Kube benginguThandi khona akukho lula koda bengingazama ukujabulisa ugogo ngokuba nginisele ingadi zinsuku zonke, ngiphinde ngikhulume nazo izithelo njengoba ugogo obenza, ngiphinde ngicele uncedo kubomakhelwane kubangani ukuze izithelo ziyohlezi nazo zijabule. Ngiphinde ngitshale okuthandwa ugogo bese uma izitshalo sezihlumile ziphila ngiyotshela ugogo ukuthi, buka gogo seziyakhula njengothando lakho.

Akuningi engikucabangayo njengamanje kodwa okufikayo ukuthi ngingathola i-neem oil spray, iqhawe lami le-organic ngawuqhuba ngamafutha lawo mahlamvu sengathi ngicisha umlilo, iphunga elimnandi kodwa izimbungulu ziyakuzona. Ukutshala umnganu, ngatshala ama-marigolds kanye ne-basil ikona lokho engikucabangayo njengamanje engingakwenza, okunye futhi khona abakubiza nge-crop rotation, ngiphinde ngenze i-chicken patrol.

Yebo, ngiyavuma ngoba umlimi kufanele acabange ukushintshela ezitshalweni zokwelapha ezifana ne-lavender, inhlaba nemoringa enzela inani eliphezulu ivolumu ephansi, lezi zitshalo zenza imali eningi nge-kilogram. Kunommbila inqwaba encane amarandi amaningi futhi wenzela imakethe elikhulayo, abantu bazifela ngemithi yemvelo kanye ne-skin care.

Isimo sezulu sibathinta kakhulu abantu ngoba uma kuyisimo sezulu esidlulele siba namagagasi, izikhukhula nesomiso. Kuphinde kube khona ukuntuleka kokudla izitshalo azikwazi ukubhekana nezinxushunxushu ekudleni okuncane. Isimo esizulu siyazithinta izinambuzane ngoba kuba khona ukugula, izitshalo ziyamosheka kuphinde kube khona nomakhelwane abasha.